Mefuta ya diaparo tsa Setswana ke dikhiba, dituku, mekghibo, letlalo la maoto, marukgu, le tse dingwe tse di farologaneng.

E ya go le gantsi ga e le nako ya kgwedi ya bo mme bomme ba apara traditional tsa bone le dituku go tlotla bosadi ba bona, mme ga e nna nako ya heritage day bo mme le bontate ka mefuta ya ditso tse farologaneng ba apara diaparo mme ba apaya le dijo tsa ditso tsa bone se sa tshwaneng.

Moaparo wa setso o montle thata ke fa mosadi a apere khiba ya gagwe a kentse le tuku mme a ipotokile mo magetleng ka jale, seo se bontsha tlotlo le lerato la setso sa gage.

Moaparo wa ngwana go le gantsi e tswa ka gore ngwana o rutilwe jang mo lelapeng, nka seke kere e ya ka setso tse dingwe ka gore di apara moaparo wa bone ka tsela e jalo, eya ka gore wena motsadi a o tla letla o tlogela ngwana gago a apere o sa bontshe gore go apariwa yang e tswa ka dithuto tsa mo lelapeng eseng ka setso tse dingwe.

Ditso di dintsi di farologane mme dikhiba tsa bapedi di na le di-colour tse dintsi tse di leng gore di brite thata mme di-colour tsa Setswana ke di-colour tse e leng gore ga di tshwane le tsa Sepedi mme di-colour tsa maNdebele di dintsi mme di tsamaya ka di design-e ya teng, so go le gantsi o kgona go farologana gore mongwe o wela kae ga o le kae.

Mosadi wa moTswana o tshwanetse apare tuku ya gagwe mme a apare le khiba a tsenye kobo mo magetleng go bontsha tlotlo le larato le tlhompo ya lenyalo la gagwe, mme se se bontsha gore ga o sa le kwa lelapa la gaabo o ya kwa go bogading.

Lesela la woolo-o seshweshwe, thapo, letho, motšhini wa go roba ke tsone tse di dirisiwang go dira diaparo tsa Setswana.

E kgolo tota ka gonne e thusa mosadi a itse maemo a gagwe le gore ke eng dilo tsa bosadi tse tshwanetseng gore a di etse le go thusa basadi ba bangwe setšhabeng.

Diaparo tsa setso le diaparo tsa gompieno ga di farologane epe mme mongwe a kare di a nyalana basadi ba le bantsi ba di apara ka tlotlo le tlhompo.

Basadi ba le bantsi ba apara ka mefuta e farologaneng mme go le gontsi ba apara diaparo tse e leng gore di kgona go lekanyetsa mmele ya bone, mme diaparo tsa setso di bontsha tlhompo le tlotlo fa mosadi a di apere di kgona go ala mosadi le ntshe mosadi ka tsela e a bopegileng ka yone e ntle.

Gompieno mongwe le mongwe o apara ka tsela e leng gore o ikutlwa a kgotsofetse mo go yone.

Di ba rata diaparo thata mme ikonomi ga e kene gope le tsela e ba aparang ka yone.

Batho ba le bantsi ba rata setso mme badiri ba diaparo tsa fashion-e ba dira ka natla le ka bojotlhe gore ba dire diaparo tse dintle tse di lebegang tse di na leng setso mo go tsone.

Diaparo di le dintsi thata mme go na le lerao le le ratang go dirisiwa gore fashion-e rata go bua e e poeletsa, mme batho ba le bantsi ba boeletsa diaparo tsa segologolo mo fashion-eng ya gompieno.

Ka ditso tsa bone tse di farologaneng basadi ba na le ditso tse di sa tshwaneng, mme le diaparo tsa bone ga di tshwane di a farologana.

Kopanya batho ba le bantsi mme e etsa batho ba kgone go kopana le lerato la diaparo batho ba kopantsha ke lerato la diaparo.